Ka lekgetlho la ntlha fa ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse fela ke tshogile ka ntlha ya gore ke sa itse se setlang. Ke ne ke fofela kwa kapa aforika borwa le ga ela matlhagatlhaga a lewatle le dithaba tse dintle. Go ne go le monate go bona lefatshe go le kwa godimo ka lekgetho la ntlha.

Fa tsala ya gago e batla go ya Nigeria ka sefofane, o tshwanetse go reka tekete ya sefofane a netefatse gore passport-o ya gage e sa ntse e le valid. Mme fa go tlhokega a kope Visa ya Nigeria, mo letsatsing la leeto o tshwanetse go fitlha ka nako kwa phone-ing, a dire check-in a tsene mo immigration le security check, mme a ye kwa gore kgorong ya sefofane. Fa a fitlhela Nigeria o tshwanetse go bontsha passport-e le Visa a tswale mekotla ya gagwe mme a tswe ka tsela e e molaong.

Ke dumela gore tiriso ya dibese mo toropong ya mme e na le molemo le mathata. Ke rata gore dibese di thusa batho go tsamaya ka bonya le ka madi a a kwa tlase. E dira gore batho ba seka ba tshwenyega ka go batla galase kgotsa go tshwara ke ditshwenyegelo tse dikgolo tsa phetego. Mme ke a gakgamala ka gore dibese di dira gore go nne le botlhoko jwa go latlhegelwa ke botsalano ka gonne batho ba tshameka ba le nosi mo dibeseng. Gape dibese di na le mathata a magolo fa di thibelwa ka ditsela tse di sa tshwanelang le phitlhelelo mo dibankeng tse dingwe.

Ke kopanang le o ne fa ke le ka go dirisa karata e e botlhatlha, ke go tlhoka tsebo kgotsa go tlhaloganya mokgwa wa go e dirisa. Ga ke itse ka bolatwa gore e kenya jang mo makhenseneng. Di-machines tse dingwe ga di amogele karata e ntšhwa ka dinako tse dingwe karata ya me e a tswalwa kgotsa ha e bereke. Go nna le dikatlhago tsa dikarata tse mme mo tshiamisong ya khamphane ka nako e nngwe, karata e simolola go boifa kgotsa go tswala data.

Motho o na mokgweetsi yo a siamang wa bese, fa a le pelotelele e ikaganyang a itse melao ya tsela, a kgona go laola nako le fa a tshegisa bapalami ka bopalomoni. Bakgweetsi ba dibese ba thusa jwang, ba netefatsa gore ba palama ba fitlha ka nako, ba tsamaisa ka polokego, ba thusa ba sa itseng tsela le go bopa tikologo ya kagiso mo beseng.

Dikotsi tse di ka dirang fa go nna le seterike di ka akaretsa go ema ga dipalamo, batho ba palelwa ke go ya ditirong, dikolo le dipetlele. Go oketsega go ga palama tse dingwe jaaka dikoloi le ditekisi go baka meruso mo ditseleng. Go latlhega ga nako le tiriso ya madi, batho ba na le leta kgotsa ba patala go feta ka transport-e tse dingwe. Go oketsa go tshwenya ya itsholelo, dikgwebo tse dingwe di ka se bereke sentle. Ba amega ka go tsaya nako e telele mo le boteng go fitlhela ba latele tiriso. Kgotsa ba palelwa ke go fitlha gotlhelele se se ka feleletsang ka go latlhega ga moputso kgotsa go kgalemelwa mo tirong.